Ngingama ngaphandle ngilinde itekisi enye elandelayo ngoba kubalulekile ukuba ngizibeke phambili ngaso sonke isikhathi ngoba kuwubungozi ukuba kugcwale iteksi ize idlule isibalo sayo. Lokho kungadala izingozi, kungenza futhi ukuba nami umphefumulo wami uphume nxa kuthiwa imoto ibhekana nobungozi.

Ukunakekelwa kwemigwaqo kungumsebenzi kahulumeni, njengoba abakhokhi bentela bekhokhela zonke izinto okanye nomgwaqo ukuba ilungiseke.

Angizizwa kahle neze, noma phela kuzwakala ukukhuphuka kwemali ngenxa yentela ekhuphukayo ngaso sonke isikhathi nezimo zokuphila ezehla zenyuka. Kubuhlungu ngoba njengoba intela ikhuphuka, kodwa imisebenzi asinayo asisebenzi, okusho ukuthi asikwazi ukumelelana nalokhu kunyuka kwezimali zokugibela.

Akumnandi njengomgibelo futhi akukuhle neze ukuba umshayeli angakwazi ukuphatha kahle abagibeli noma abanye abashayeli. Lokho kungadala izingozi, noma kungadala ulaka kugcine sekukhishelwana izilimazo zigcine sezilimaza nabagibeli.

Izindaba zenqalasizinda ezifana nokusayina, ebese kuba ukunakekelwa kwemikhondo kanye nokugcwala ngokweqile kwamanethiwekhi.

Ngingafonela abezomthetho ukuze ngibachazele ukuba kwenzakaleni, ebese ngifonela nemoto yezempilo ukuze izokwazi ukusiza abalimele.

Cha, angikaze ngibhekane nenkinga ekanjalo, kepha ngiye ngizwe abantu bebhekana nezinkinga zokuba odilayiva bebakhulumise ngezindlela ezingalungileyo, bebashele ezimotweni noma odilayiva bebathathe bebayise ezindaweni ezingalungileyo. Abanye begcine sebethola ukulimazeka.

Lokho kungachaza ukuba sekumele bethole enye indlela yokuba befinyelele lapho abafuna ukuyakhona. Okusho ukuthi njengoba izitimela zisetshenziswa ngamanani aphansi, kungamele bethi ukuthayisela ezindlekweni zabo zokugibela.

bengihamba ngebhasi ngibheke emakhaya, ngihamba nomama wami kulesi sikhathi sihamba ngebhasi ibhasi lihamba lingena amadolobha. Lokho okusho ukuthi sizoba side kakhulu isikhathi esisihlala ebhasini. Lokho kwakungang'phathi kahle neze ngoba kwakusho ukuthi ngizokhathala kakhulu futhi nangempela ngangikhathala, ebese ngalelo langa kwaba nenkinga lapha imoto eyamiswa khona ngamaphoyisa ukuba imoto ihambe iyokalwa, ibhasi ihambe iyokalwa. Sahlala isikhathi eside ngikhathele futhi ngilambile.

Ungakhuluma nalona oningenisayo ebhasini lona okuwuyena othatha amathikithi enu, ebese uyachaza ukuba cela afonele emuva lapha olithenge khona ithikithi, ebese ubanikeza imininingwane yakho, lokho okobe sekubenza ukuba baseshe ukuba ngempela ulithengile na nanokuba inkinga iyini, ebese bona benza uhlelo lokuba wena uqhubeke nendlela yakho ngoba akusiyo inkinga yakho leyo, kepha inkinga ebhekene nabo.

Yebo, ngake ngaba nayo. Sasikhuluma ngendaba zok'nyuka kwezinto njengokudla, njengo phethiloli, okwenza ukuba isimo sokuphila sibe nzima kakhulu nesimo sokuziphilisa njengoba nje iningi lentsha lingasebenzi, kepha izinto ziyakhuphuka isimo somnotho, asihambi kahle.

Abashayeli badlala indima enkulu kakhulu ekusifikiseni siphephile lapha esiya khona njengoba kumele behlole izimoto zabo before, noma ngemuva kokuba beyikhiphe imoto, ukuba iphephile na? amasondo ayo, a-right yini na? Ebese nase mgwaqeni beshayele ngokucophelela ngenxa yezimo ezingafani zezulu. Okumele bezigade ukuze labantu ababathuthayo befike bephephile.